Ke tlo kopana le tse ba re ke HIV, kokoanatlhoko e ba reng ke HIV le yone sukiri eo ba reng ke Diabetes. Batho ba ka kgona go itshireletsa ka go berekisa tsona ditlhopo , ba tlhokomela gape le go se tshware madi ge motho a gobetse e le yona Diabetes. Ba ka kgona ka go e thibela yaka ne ba ntse ba tsamaya ba goya ko dipetleleng ba ye go e lebelela for gore ba tsamaya byang, di-sugar levels tsa bona di tsamaya byang tsa .

Bolwetse jwa sukiri o thoma ka go lemoga o palelwa ke go robala bosigo, o phetoga-phetoga, o thoma go utlwa go fisa, o thoma go kgalega metsi thata sebaka se se telele. Bona bo ka kgona go okafadiwa ka go ya sepetlele . Bantsi ba batho ba thoma ba ba tshela ntho e bareng ke insulin-i gore sukiri e seke ya ya kwa godimo e phele ntse e le ko tlase e le mo maemong a siametseng.

Banna ba ka thusega mo malwetsi a a sa foleng ka go ja dijo tsa hoba le dikotla, ba tsaya le meriana a yona ka nako, ba tsamaya kwa bookelong ba ile go itlhola gore dilo tsa bone di tsamaya jang. Ba nwa metsi a mantsi ba phela ntse ba itshidila mmele, ba tlhole ntse ba nagana thata ka bophelo, ba phele e ntse e le batho ba ba thabileng ba itumetseng.

Kwa tleliniking ba kgona go tlhotlheletsa gore sa ntse o na le bophelo bo bo monate bo bo siameng bo bo telele. Le fa o lwala ba kgona go botsa gore, aowa bolwetse bo ga bo bolae, bolwetse bo o kgona go bo tlhokomela, o phele nako e telele o tlhomekomele le lapa la gago, o bone bana ba gago ba gola. E be o ka bona bophelo bo. Tleliniki ba go thusa gore o kgone go itshepa o bane le matla, o ba ne le bokamoso phela.

Go ya ka setso ba re ga o tlhokomela batswadi ba gago, o tla bana le bophelo bo bo telele. Ba re tlhompho e tla go isa kgole mo bophelong. Ba re tlhompo, ga o tlhompa motsadi wa gago, o utlwelela motsadi wa gago, Modimo o tlo oketsa matsatsi a ga go a bophelo. Ka yone tsela e o re feleletsa re ithoba ka tsela e e maketseng mo batswading, re palelwa ke ka gore re na le taba ya gore ga ba thoma ba bua le rona ra bua le bona go tlo bana le ditlamorago tse botlhoko. Ke yona ntho e botlhoko mo bophelong ntse re kopana le yona eo.

Setso le ba ditleleniki ba ka kopanya meriana ya bona gore ba kgone go fodisa malwetsi a mangwe. Gona le malwetsi a mangwe a nyaka ditlhare tsa seSotho, a mangwe a nyaka ditlhare tsa Seesemane. Ka yona tsela e o ge di ka kopana batho ba ka phela bophelo bo botelele, yanong ka gore kwa ditleleniking ba gofa ditlhare ge seno ba gofa meriane ba phele ntse a go bolelela gore. O seke wa feleletsa o ile ko tsone dingakeng tsa seSotho ka gore di tla go ira gore o lwale le go fetelela. Ka yone tsela e o tshepo ya motho ya gore nna ke tshepela dingakeng e thoma go wela fatshe. So e ka ba tsela e e siametseng le e ntle ya gore tsona dingaka tsa seSotho le tsa Seesemane tsa ditleleniki, di kopane di kgone go etsa meriane e tla thusang batho.

Fepa bana kwa sekolong, ba thusa bana ba ba na leng mathata. Ba ba irela dijo tse di siametseng, dijo tsa go kgatlhisa gore bana ba kgone gore aowa kajeko go jewa eng, go jewa eng, e ira ke mang , le bona ko dikolong ba tlise batho ba ba nang le lerato bao ba na le tlhokomelo. Gape gobane le ntho e bareng ke menu, ba ba bontshe bana gore gompieno go jewa eng, kaosane go jewa eng, .

Bothata ba go dira ditlhare tsa maitirelo ke gore batho ba feleletsa ba lwala, ba lwala ka gore tsona ditlhare tseo ga di mo molaong and-e ga di a siama, le gona ga di a lebediwa for gore di siametse mebele ya batho, di siametse go nwewa, go jewa di a itirelwa batho ba dinwa ba feleletse ba . Government-e e ka kgona go kentsha melawana le gona ba tshware le bona batho ba irang tsona ditlhare tse tsa maitirelo gore di bolaya batho ka botšhi. Ba ba tshware go nne le melao ya gore, ge ba ka go kry-a o di ira tsona ditlhare tseo ba tlo go tshwara for sebaka se se telele o ye tronkong.

Diokobatsi ke dilo tse di bolayang setšhaba sa rona, e le yalo tsona tsa maitirelo ke akanya gore mo setšhabeng sa rona ke sona se se ka thusang gore dilo tse tsa go tshwana le tsona tseo di seka di a diragala mo setšhabeng sa rona. Ke bona ba ba tshwanetseng ba bitse bone bo rramolao ba ba bontshe, ko dilo diokobatsi tseo tsa maitirelo di diragalang gona gore ba kgone go di tlosa motho oo le ena a tshwariwe.

Dikotsi tsa o dirisa dilo tse di fokotsang boima jwa mmele tsa o tshwana le liposuction , ke tsona dilo tse di dirang batho gore kaosane motho a feleletse o re marapo a gage a botlhoko, dilo tsa ga e tsa mmele ga di bereke sentle. Ge motho a thoma a tsofala mmele le o ne ga o sa le ka mokgwa o na le motšha ka teng. Government e tshwanetse e lebelele tsone ditleliniki tseo, ke tsa molao le gona motho yo a di tsamaisang, mmakgwebo rrakgwebo le ene o ile sekolong a ithutela tsona dilo tse yalo na, e seng yalo o tshwanetse a tshwariwe le yone kgwebo ya ge e tswaliwe.

tsa go bana le dikotla di thusa banna thata ka gore banna ba phela ntse ba sebetsa 'tsatsi le ka letsatsi. E dire mmele wa bone o tiye o bane le maatla. E lwese malwetsi a ba phelang ba lela ka one bo di-postrate cancer, bo tsona di sukiri le yone high blood.

Ba na le seabe gore dijo tsa bone di na le dikotla, di na le dienywa, di na le di-beans, di na le bo di-rice di na le sopo ya o ho bana le dikotla, gore bana ba kgone go nna le letsatsi le le telele le le monate, mala a bone a tletse, ba kgotse.